Ezikolweni kungamele ukuthi bayenze ilanga lapho abazokhipha zonke iy'ngane emakilasini, ukuthi babuze ngaphandle ukuthi umuphi umntana uthanda ukudlala ini. Yiyo indlela engasiza.

Ngacela abantwana, izingane ezindala eziyaziwo lo mdlalo lona ukuthi bazowudlala phambi kwaley'ngane ezina-six, ekumele ngizifundise, ngoba kuba lula uma ubona abanye abanye abantwana badlala lo mdlalo loyo.

Abantwana bayakhona ukuthi baphume badlale ngaphandle, badlale , bagijime, bazijabulise, njengabanye abantwana. Akusiwukuthi bazohlala endlini batofe umakhalekhukhwini ilanga lonke.

Mina bewangijabulisa kabi imidlalo yasesitradeni, ingoba bengikhona ukuthi sidlale nabanye abantwana abaphuma kwiyindawo ezikude. Abawinile bazothola imali, then le mali le sizawukhona ukuthi sithenge amakota, sithenge nama-cold drink.

Zifundisa kakhulu ukuthi abantwana bafunde ukudlala nabanye abantwana, ukuthi umntwana angadlali ayi-one, akhone nokuthi into anayo ayishere nezinye iy'ngane.

Nceda kakhulu, ngoba uma nidlala ninokusuke ningazani, nifunda lapho ukuthi ukuncedana, ugcine sowunomuntu ongamazi akunceda ngenye igeyimu lapho, ngomunye umdlalo ongawazi.

Ukuthi abafundi bonke babathathe babadlalise yonke imidlalo ekhona. Then, othisha bazobona lapho ukuthi umuphi umfundi othanda muphi, namuphi umfundi okwazi ukudlala muphi igemu, umdlalo.

Angayukokhempa, sakhepma amalanga amabili. Into yayinzima for mina, bekusebusuku, bengicabanga ukuthi kuzovela inyoka, njengoba silele khona, ngoba mina inyoka ngiyazisaba. Kodwa ngaphandle kwalokho, ngathokozela yonke into, kwakukuhle, yonke into beyiyinhle.

Uma uma uphila ngokuxabana, nizokwatelana nomngani wakho, kodwa ngiyazi ukuthi kusasa nizobe senijabulelene, nibonana futhi, nifuna ukuthi nidlale ukuthi nibone ukuthi ubani ozowina ngalesi khathi lesi.

Kungamele ukuthi bavumele bonke abantwana besikolo ukuthi badlale imidlalo, kungabi nomntwana ongeke adlale umdlalo, kube nemidlalo eminingi.

U-teacher uma engakhetha umuntu ngokumthanda ukuthi wuye owinile, then angeke ibe nomthelelo omuhle.

Kungacala umdlalo webhola, kube ama-sauna, ama-soccer tournament, noma umdlalo wokuhlulisana ngokugijima, nibhejeni imali, then owinile ukhona ukuthola imali kube eyakhe.

Ukuthi umfundi nomfundi azikhethele, ukuthi umuphi umdlalo afuna ukuwudlala.

Usuka uma-ke ejima, ajimela lapho emphakathini. Umphakathi kube wuwo obonayo ukuthi ujima kanjani, bamujabulele.

Ba-make sure ukuthi bayaklina lapho la kudlalelwa khona njalo, bangangcolisi.

Ukuzizwa ngidumala uma umuntu ephula umthetho womumdlalo, ngoba umdlalo nomdlalo unemithetho yawo. And wonke umthetho kufuneka ukuthi uwulandele ukuthi umdlalo loyo nizokhona ukuwudlala kahle ngendlela.

Ngiyazibona nami ngiyenza into enjalo, ngiyahalela ukuthi ngiyenze.

Ngokuthi abantwana bakhone ukukhetha imidlalo abafuna ukuyidlala, noma ngasiphi isikhathi abafuna ukuyidlala bona.

Enza umngani omusha, sidlala umdlalo ngoba bangifaka eqembuni labantu engingabazi. So, kwawenzakala ukuthi kumele sikhulumisane, sagcine sesijwayelana lapho nalabantu labo bengingabazi.

Ngingathengisela abomama, abantu abadala, abantu abanemizi ngoba ngiyazi ukuthi noma bangenamali ngakhona ukuthi ngibanikeze izinto, then uma bethola imali bazongibhadala.

Ngijabula kakhulu, ngoba kwamanje angisebenzi and imali ngiyayidinga.

Isikhathi sonke wonke, isikhathi la-ke ngadlala nabangani noma nomndeni wami, yiso sonke engiyengike ngisikhohlwe ngoba ngisasikhumbula namanje.

Ikhona imidlalo. Owokuqala, kungaba ulo wamathini, ukuthi nishaye amathini, ngoba uma nilokhu nibeka emathini nilokhu niyabala. So, ufundisa abantwana ukubala.